Okokuqala, ukuhamba ngeenyawo kuyakwazi into yobana ukwazi ukugcina imali, ikakhulukazi xa ngaba indawo ikufutshane. Okwesibini, uyakwazi into yokubana ukwazi ukucinga ngeli xesha uhambayo into yokuba namhlanje uzawukwazi uhlalutya ingxaki ethile naxa ulungise ingxaki ethile kuzokuba khona into elungayo. Okwesithathu, uyakwazi into yokuba ulolonge umzimba ngokokuhamba, umzimba ke kuyanyanzeleka into yokuba usoloko ulolongekile ukwenzele uba uthi xa ufika uzokufika kule ndawo ukuyo ufike noko umzimba uthe uqhaqheka kancinci nengqondo ke noko sele ivulekile kuba sele ifumene ukuphefumla.

Okokuqala, ndingaqinisekisa into yokuba izithuthi abahamba ngazo akukho ngxaki abajongene nayo njengokuba kube khona into echaphazela amavili emoto, mhlambe ke agqabhuke. Okwesibini, ukubangaba izipili zemoto azicocekanga kuyawunyanzeleka into yokuba umntu azicoce izipili kwenzele uba eli xesha aqhubayo akwazi ukubona izinto ezenzeka emva kwakhe eli xesha aqhubayo. Okwesithathu, kuhle into yokubana amafutha enqwelomoya asoloko ekhona kwenzele ukuba umntu a ngadibani nengxaki kule ndlela ahamba kuyo.

Xa uqhankqalazo luqala luye luchaphazele kakhulu thina bakhweli bebhasi kuba asikwazi ufikela kwiindawo esisebenza kuzo okokuqala. Sithi ke xa ngaba sithi siyabika into yokuba asikwazi ukufikela kwiindawo esisebenza kuzo kuba iibhasi zivalelekile kwaye ke azihambi, loo mali sizayisebenza izawutsalwa apha kuthi kuba singakwazanga ukungena. Okunye ke ubunzima, nokuba ke mhlawumbe sele simile kuloo ndawo, mhlawumbe ke asisakwazanga ukuba mhlawumbe ke sisebenze, ngoku kuyawunyanzeleka into yoba umntu makame kuloo ndawo ame kuyo kude uqhankqalazo lugqithe.

Iye yenzeke ke loo nto umntu athi ke ubhatele engabhatalanga, kuye kuxhomekeke uba umntu loo mntu lowo unoxinzelelo na engqondweni yokuba ubhatele okanye akabhatelanga. Kuhle ukuqale umbuze into yoba umntu akanaso na isifo esithileyo, isifo mhlawumbe sokulibala, uzame ukumkhumbuza into yokuba iqgithisiwe kweli cala eyakhe yona khange uyibone, ungadanga umjongise ngabantu ekubeni akabhatalanga nawe uyayazi loo nto. Kunyanzelekile into yoba uthethe naye kakuhle kwenzela uba uzawukwazi into yokuba sisizathu sini esenze ukuba angabhatali.

Ndingabuza into yokuba ngumthetho osukele nini into yokuba iimoto zakwaUber okanye zakwaBolt azivumelekanga xa ngaba yena evumelekile kwelaa xesha. Ngokuba okokuqala, isithuthi sisithuthi futhi ke ngamanye amaxesha iye ibe ngamaxabiso ashiyanayo ukuze umntu ancamele ukuba athathe uUber okanye uBolt. Zikhona izitalato azenza abangazihambi kodwa ke ezi ooUber bayakubeka ngqo emnyango, ngoko ke ndingafuna isiqinisekiso sento yokuba ngumthetho osukele nini lowo into yokuba azivumelekanga. Ingaba loo mthetho uthethwa ngabantu abasemagunyeni okanye ngumthetho abazenzele wona kuba bengafuni ugqithwa ngamashishini na?

Kungakhona ukukhathazeka kuba umntu uye acingele iinto ezininzi, into yokuba mhlawumbe ayizophumelela namhlanje okanye umqhubi webhasi akalibambanga ixesha okanye kube khona ingxaki nebhasi. Ukuba ngaba ndinako ukunxibelelana, ukunxibelelana nomqhubi webhasi ndingakwazi into yokubana ndimtsalele umnxeba ndimbuze into yobana kwenzeka ntoni kanye kanye. Kunyanzelekile into yokuba phambi bana umntu athathe inxaxheba akhwele iteksi, kunyanzelekile into yobana umntu aqonde isimo somqhubi wemoto kuqala into yoba kuhamba njani.

Xa usuka apha endlwini uzawuphuma ngesango ume kulaa ndawo ijikayo , laa ndawo ke sisitopu ekuthiwa kungakwaNdosi. Ukusuka apho kwaNdosi izawuthatha iteksi igqithe isitalato sokuqala esibizwa ukuba yiNtlenzi, kuloo ndlela leyo eteksini izawukhwela ke ngoku iteksi ingene emgaqweni oya ngqo edolophini. Izawugqitha izitalato ezifana nooNomantombazana kooXhophozo , uzawuthi xa sele ubona indawo enoTotal, igaraji yokuqala ethela amafutha emoto uzayibona ukuba sele ufikile ke ngoku edolophini.